O tshwanetse go nna le motswedi o o tlhomameng wa letseno mme o tlamele ka boitshupo jwa bo siameng le bopaki jwa bonno.

Ela tlhoko seelo sa tswala, dituelo le tekanyetso ya sekoloto, sekaseka mefuta e farologaneng ya dikarata tsa phetiso ya balance go ya ka ditlhokego tsa gago, mo godimo ga moo akanya ka tsela e o dirisang madi ka yone.

Go nna le histori e sa siamang ya sekoloto go ka dira gore o seke wa tlhola o dira ditshweetso tse di kwa godimo, dikoloto tse di diegileng le dikoloto tse di kwa godimo di ka nna mo popegong ya gago ya sekoloto dingwaga di le mmalwa.

Diphoso tse di jaaka go palelwa ke go tlhatlhoba dintlha tsa gago tsa sekoloto go dira kopo ya dikarata di le mmalwa tsa sekoloto ka nako e le nngwe le go itlhokomolosa go bala melawana le maemo.

E thusa go tlhaloganya ditlhwatlhwa tsa tswala, dituelo, maemo a go duela le dikotlhao tse di ka nnang. Seno se tla go thusa go dira ditshweetso tse di siameng le go tila ditshenyegelo tse di fitlhegileng.

Batho ba ne ba tla tila a dikoloto, ba tokafatsa dikadimo tsa bone le go dirisa madi a bone ka bokgoni, seno se ka ba thusa go fitlhelela maikaelelo a bone.

Dibanka di sekaseka hisetori ya tiro le letseno lwa tiro, seelo sa tswalelo se laolwa ke boleng jwa sekoloto sa moreki le maemo a mmaraka a leng teng.

E ka thusa go fokotsa madi le go thibela dituelo tse di diegileng mme gape e ka baka gore go nne e e kwa godimo le go kgobokanya dikoloto.

Go dirisa madi a a feteletseng mme o seka wa dirisa madi ka tshwanelo, go reka dilo letsatsi le letsatsi le go reka dilo ka bonako. Fa o batla go tila dikoloto, sekaseka ditshenyegelo tsa gago mme o duele madi ka nako.

Ditlhwatlhwa di kwa godimo thata mme seno se dira gore go nne thata go laola ditshenyegelo. Ditshenyegelo tsa botshelo di tlhatlhogile fela thata, go samagana le bothata jono batho tshwanetse ba akanye ka botlhale ka go dirisa madi le go akanya ka go reka kwa ya selegae.

Fokotsa ditshenyegelo tse di sa tlhokegeng tse di jaaka go ja kwa ntle, fa o batla go duela madi a kwa tlase akanya ka go duela madi a kwa tlase kgotsa go duela madi a a oketsegileng. Ela tlhoko lekgetho la dithoto.

Di-company di na le ditirelo tse di kgethegileng tse di ka go madi le mathata gape ba na le dithulaganyo tsa inthanete tsa batho ba ba ka madi le go romela madi kwa moseja. Ba bangwe ba bile ba neelana ka didiriswa tse di farologaneng le di diriswa tse di farologaneng tsa go ikwadisa.

Ke lefelo le mo go lone batho ka nosi le dikgwebo di fapanenyetsana madi. Gore o kgone go gweba ka forex o tla tshwanela ke go bula akhaonto le morekisi, go tsenya madi le go dirisa dipolanete tsa kgwebo go reka le go rekisa madi.